Merogo e mengwe e e sa itsagaleng thata e go ka nnang molemo go e leka ke .

Ga go thata go ka jala maungo a a jaaka diapole kgotsa tsone dipanana fa fela mmu wa gago o na le menontsha, o dula o di tlhokometse ka go di nosetsa, di tla go fa maungo a mantle.

Morogo o jaaka tamati o kgona go o jala ka tamati e senyegileng, o e tsaya o e tsenya mo mmung o o nang le dikotla go tsa manyoro, ga o fetsa o tshela metsi mme ga o e nosetsa ga o e nosetsa ka metsi a mantsi. Ga e simolotse a go tlhoga, o tsenya dikotla mo matlhakoreng le mo magareng o tseye mogala o thatheletse mo go tsone dikota tse, ga e ntse e gola o e loga mo go tsone dikota tse, ga e beile o e kotula e le tala kgotsa o e roba e le tala, o e ntshe o e beye e butswa o e beile o setse o e roba.

Rooibos ga o e jala, o e jala ka dikgakologo o e jalwa mo mmung o fitileng o e tshela metsi sentle ga o a tshwanela go tshela metsi a le mantsi-ntsi mo a tla batlang a e bolaya. O a go e roba fela morago ga dikgwedi di le some robedi.

Rooibos-o e thusa pelo gore e kgone go dula itekanetse, e thusa ka marapo, e thusa le ka tshelo ya dijo mme e thusa le ka gore o kgone go robala sentle.

Tse dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsona ke phetogo ya maemo a bosa le tlhaelo ya metsi. Ke nagana gore dikgwetlho tse ba ka di rarabolola ka go batla lefelo le e leng goreng le mo maemong a a siameng, maemo a teng a bosa ga a fetoge kgapetsa-kgapetsa le go boloka metsi a leng gore e tla re metsi a tlhaela ba kgone go itse gore ba na le metsi a a bolokilweng gore a ka kgona go thusa go nosetsa.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsona ke maemo a fetogang kgapetsa-kgapetsa a bosa le dijalo ga ditlhare tsa maungo di sa beye maungo a a neng ba a solofetse gore di tla a baya.

Dingwe tsa ditsela tse dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le boleng ke go dira dijo tse di nang le maungo, go baka ka maungo, go tsenya maungo mo di-chocolate-eng le go dira di ka one maungo a tsentswe mo go tsone.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke diperekise, setlhare sa perekise ga se sokodise go mela, fa o se nosetsa le fa o se tlhokometse ga se thata le go tlhoga mme se baya maungo a mantsi a diperekise.

Dingwe tsa merogo e e lengwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke morogo wa spinach-e, ke dieiye le digwete. Lebaka legolo ke gore ke ka ntlha ya gore e bonolo go tlhoga ga o e tlhokometse sentle.

Dithoro le mabele seabe sa tsone mo temothuong se se tona thata ka gore dilo di le dintsi di dirwa ka tsone dithoro, le dijo tse re di kry-ang tse re di jang di tswa mo go tsone dithoro re kgona go dira go ja dithoro re di apaye le tsone fela dithoro ebile dithoro ke tsone di dirang tsone dijo tse re dijang ka metlha le metlha.

Fa go twe wine farming, go tewa gote ke polase kana yone farm-o ya go jala meretlwa e e dirang di-wine-e fela meretlwa ya maemo a kwa godimo e dirang tsone di-wine-e.

Dilo tsa botlhokwa tse o di tlhokang go ka itshimololela tshingwana mo lapeng ke foroko, metsi, nnete, le disata.

Rooibos-o ka setlhare se e leng goreng se tswa kwa nageng mme se thusa diphologolo di le dintsi ebile se thusa le rona batho, ke ka moo o bonang go le maleba gore se sirelediwe le gore re sireletse tikologo e se tlhogang mo go sone.

Ke itse thoro ya mmidi, mmidi o dira bupi jwa . Ke itse thoro ya mabele, thoro ya mabele e dira bopi jwa mabele. Ke itse thoro ya thoro ya e dira mafura.

Dilo tse o tshwanetseng o di itse pele o ka jala rooibos-o kwa temothuong ya gago ke go ka lekola mmu gore a ke mmu o siametseng gore rooibos-o e ka nna mo go one, ke gore lekola maemo a bosa a gore maemo a bosa a dula a ntse jang mo o dulang mo teng, ke go netefatsa gore o na le metsi a a lekaneng.

Sejalo sa rooibos se dira tee ya rooibos, go na le dingwe tsa dipilisi tse di nowang tse di fang mmele dikotla tse di nang le rooibos, le tse dingwe tsa dilo tse di mo sefatlhegong le mo mmeleng di na le rooibos.

Rooibos-o e dirisiwa ka ditsela tse dintsi malatsing ano, e tsenngwa mo dinong ka go farologano go simologa ko teeng go ya ko senotsididi le go feleletsa le ko di nnotaging ba na le dino dingwe tse di nang le rooibos-o mo teng. Mo matlong a rona, rooibos-o ba na le tumelo ya gore e a ba ntlafatsa ba bangwe ba tsaya gore ga ba na le yone ko madirelong a bone tiro ya bone e tla tsamaya sentle e koba le mewa e maswe.